Ekaya mani na mani lweyi a nga kona lweyi a nga na vutihlamuleri kumbe lweyi a kuleke ekaya i fanerile ku hlayisa vadyuhari ku nga khatariseki swa ku va ni hi ngati kambe loko wa ha tshama kaya ni mudyuhari va fanerile i na vutihlamuleri byo hlayisa vadyuhari.

Ku hlayisa vadyuhari ekaya leswaku na vona va ta titwa va tshunxekile va titwa na varhandziwa vadyuhari loko va tekiwa va ya vekiwa endhawini yo hlawuleka ku fana na laha va va hlayisaka kona va titwa onge vo lahliwa hi leswi vadyuhaleke hi ndlela ya yoleyo timbilu ta vona to vaviseka ivi va nga khomeki kahle hi ko ka tindhawu to fana na leyo kasi loko vo khomiwa kahle ekaya na miri wa vona wa tsaka va va hlayisa kahle

Ntiyiso wona hileswaku a ndzi nge khomeki kahle swona na swi tiva swa ku ri tindhawu to fana na le ta ku hlayisa vadyuhari ti ti akeriwe ku hlayisa vadyuhari kambe loko vana va mina va ta ndzi teka va ni yisa le swi ti komba onge a va na rirhandzu a va lavi ku ta hlayisa tanihileswi ni nga mudyuhari swona swi nga ha vava.

u ri mudyuhari u nga ha tekeriwi enhlokweni swa va xanisa lava dyuhaleke hi ku ehleketa leswaku vanhu va ndyangu kumbe swirho swa ndyangu a swi na mhaka na mudyuhari swi nga ha no ni twisa ku vava ivi ni xaniseka ku tlula loko va ni.

Kahle munhu lonkulu kumbe mudyuhari i tinyike nkarhi tanihileswi a dyuhaleke a ni ntshembo wo va u ta kuma vutshunguri kumbe i ta kuma maphilisi ivi a nga makumi sweswo swi nga ha ni twisa ku vava hikuza i munhu ya vanhu vakulu ma fanele ma tshama ma ri kona kasi na vahlayisi kumbe madokodela na vona va fanele va wu endla ntirho wa vona hi laha va leteriweke ha kona.

Vutomi byo fana na byona lebyo i vutomi lebyi hinkwerhu hi byi languteke handle eka mianakanyo yo biha handle ko xaniseka mirini hinkwerhu hi eneriseka hi tsaka hi tiphina hi vutomi vutomi byo fana na lebyo hi byona ni byi languteleke ni byi lavaka.

Mina a mi pfumelani na swona mali leyi yi fanele yi hlayisa vakokwani ku nga ri vatukulu e kasi yi ta hundzuka se ya hlayisa vatukulu a ni ku na vona vatukulu va na yona leyi hlayisaka vona so leyi ya ya vakokwani yi akeriwe ku hlayisa swilaveko swa vona na vona va titwa va ri vanhu va ri vanhu vo hlawuleka kasi sweswo swi nga ha va tisela ntsako na vona va lava ku tiphina hi swin'wani na swin'wani va na va na swona swilaveko hi ndlela yoleyo mali liya yi akeriwa ku va pfuna ka swilaveko swo fana na swo swoleswo.

Ndzi swi vona swi nga tshamisekanga ku teka vadyuhari va yisa laha fanele ku hlayisiwa kona kumbe tindhawu leto yo hlayisa vadyuhari loko vatukulu kumbe vana va vadyuhari va ha ri kona a swi fanelanga u swi endliwa swo swo leswo a swi tshamisekanga swi nga ha endleka loko ntsena vatukulu kumbe vana va vakokwani va nga ha ri kona endhawini yo yoleyo se va fanele ku va yisa laha va faneleke ku hlayisiwa kona kambe loko ku ri na vana ni vakokwani a swi fanelangi va va yisa ka ndhawu to fana na to toleto.

Ndzi nga twa ku vava hi ndlela yo biha swinene leswi ndzi nga mutswari ni va na vatukulu va ta ni yisa endhawini yo hlayisa vadyuhari swi nga tikomba leswaku a va ndzi khataleli a va ndzi rhandzi eka vona no va ndzhwalo ntsena so sweswo swi nga va ri le rivaleni leswaku a va ndzi rhandzi sweswo swi nga ni twisa a ku vava hikusa tanihi vana va fanerile ku hlayisa vatswari ndzi nga ya le na loko ndzi nga ri na vona vana ni vatukulu kokwalano i swiboho ku ni ya tshama endhawini yo fana ni yo hlayisa vadyuhari.

Mali ya peceni yona yi enerile ku sekela vadyuhari futhi yi fanele eku tirhisiwa kahle kambe sweswi a yi tirhisiwi kahle hileswaku ku seketeriwa vana vatukulu hi yona kambe loko hi tirhisiwa hi ndlela ya kahle yi seketela vadyuhari ntsena yona yi nghenela.

Lowu nga kahle hi lowa mfumo hikusa lowa mfumo u kota a ku sekela un'wani ni un'wani kasi van'wani lowa private a va wu koti ku wu fikelela hikwalaho eka swilaveko swa vutomi kumbe etimali ephurayivheti yi lava e nseketelo wa timali hi kona wu nga ta kota ku seketela van'wani kambe lo wa mfumo wona handle ka timali wona wa kota ku seketela munhu.

Yona mali leyi va yi kumaka yi enerile hikusa swilaveko swa vadyuhari a swi talanga ku fana ni swilaveko swa vantshwa mali yo xava swakudya swa vadyuhari yi enerile eka vona.

Afrika-Dzonga yi seketela vadyuhari hi tlhelo ra timali yi seketela vana hinkwavo tlhelo yi seketela vanhu hinkwavo lava lamaleke yi tlhela yi seketela lava hlayisaka van'wana kumbe va hlayisaka lavakulu lava hlayisaka ni vana e tlhelo ro rolero ya kota ku seketela hinkwavo.

Vanhu vo fana ni lava xanisaka vadyuhari va fanele eku hlawula leswi va swi endlaka leswi ni nga swi vulaka eka ka yena munhu wo fana ni loye ndzi nga n'wi nyika ndzayo leyi a nga ta tshama a yi tsundzuka leswaku a nga ha phindi a xanisa vadyuhari ni mundzuku.

Swona a swi bohi i ku endla swo swoleswo hikuaa mfumo wa Afrika-Dzonga u hlayisa un'wani ni un'wani vadyuhari vana ni lava nga tirheki mfumo wa kota ku va hlayisa hinkwavo se mina a ni swi vona swi boha ku vadyuhari va teka mali ya vona leyi faneleke yi hlayisa vona va hlayisa van'wani yi enere vona vadyuhari mali leya.

Leswi endlaka ku va na layini yo leha hileswaku vanhu va nga vekiwa ku tirha a va wu endli ntirho wa vona va wu endla kantsongo leswaku vanhu va fika va tshama ivi va tala vanhu loko a vo fika hi nkarhi wun'we eswibedhlele a swi ta va na layini kambe vanhu va fika hi ma one one leswo loko vo tirha kahle lava nga vekiwa a ku ta ku ku fika munhu na vona va n'wi naka a huma ku fika wun'wani va n'wi naka a huma kambe leswi va swi endlaka vo tshama hi ntirho lero vanhu va fika va tshama va ze va tala ku va na layini yo .

I fanerile ku swi tekela enhlokweni hikwalaho ka mavabyi ya yena la n'wi endlaka a phuza maphilisi loko a ma nga ma phuzi swona e mavabyi ya yena ma nga ya ma nyanya kambe loko a nga swi tekeli enhlokweni kumbe a swi phuza hi ndlela leyi nga faneriki swi nga ha ya nyanya kumbe swi nga tshama swi nga n'wi pfuni munhu ye yelweyo ivi a vabya ngopfu.

I xiboho xa kahle lexi emfumo u nga xi endla xo va na titliliniki leti ti fambafambaka kasi hi mavonelo ya mina va fanele va famba masiku hinkwawo leswaku hambi ko va munhu a vabya hi masiku lawa va nga fambeki a nge koti eku kuma mpfuno kambe loko munhu wa ku wo tikuma na a vabya va ta kota ku n'wi kuma hi xihatla hambi a nga fiki kwala mutini kambe loko a ri kona ndhawini wa fambafamba ni vaakelani va nga ha n'wi kombela leswaku ri heyi nyamuntlha hini na munhu loyi a vabyaka hi kombela mi tshinelela ende swi swa boha ku va famba masiku hinkwawo.

Swi nga ha lava leswaku ku va ni vanhu lava tirhelaka lomu makaya sweswo loko munhu a tikuma na vabya thekinoloji hi nga kota ku pfuna eku tivisa vanhu vo lava tirhelaka la makaya eku va tsutsumela eka munhu loyi a kumbe loyi a vabyaka hi nkarhi wolowo ku na ku ya fikela eswibedhlele kumbe ka tindhawu leto kuma vutshunguri.

Do a swi anelanga vanhu va ha ya mahlweni na ku ku vabya lomu makaya mfumo wu endle kahle ku veka eti-clinic-i le ti fambafambaka kambe fanele u endla leswi nga le henhla ku fana na swo swoleswo so vanhu va ta kuma vutshunguri byo antswa.

Mavonelo ya mina hileswaku vanhu lava nga vekiwa ku tirha kumbe vadokodela va sungula ku endla mitirho wa vona ha swi tiva swa ku ri na vona i vanhu va karhala kambe loko ku ri nkarhi wa ntirho va fanele ku teka ntirho wa vona enhlokweni leswaku loko vanhu va fika va sungula ku tirha hi vona va va hlayisa ivi va famba kambe loko va nga tirhi vanhu va fika va tshama ivi va tala se layini ri va rikulu hi ndlela yo yoleyo loko va sungula vatirha un'wani lweyi a nga fika i ta sungula a nghena a famba ku landzela wun'wani hi ndlela yo yoleyo elayeni a ri nge tali.

Hi vonelo ra mina a ku fanele ku va na vaongori vo hlaya hlayanyana va ta kota ku ku pfuna van'wani ku nghena van'wani vatirha ku vuya van'wani vatirha kumbe tiawara timbirhi se ku ta nghena van'wani hi ndlela yo yoleyo na vona hi vanhu va ta kota ku koka moya hi hala tlhelo na yona mfumo wu fanele wu ringeta ku faka maphilisi yo hlayahlayanyana kumbe yo enela hi leswi na vona vanhu va ya va tala na wona maphilisi va fanele maya maya ma tala sweswo swi nga pfuna vaongori leswaku va ta kota ku hefemula.

A swi tshamisekanga hi vonelo ra mina swa ku vakhegula va ya tshamisiwa ka ndhawu ya vuhlayisi loko va ri na vona vahlayisi kumbe vana kumbe vatukulu va ri na vona loko va ri na vona va fanele ku ya tshama na vona hi vona va faneleke ku va hlayisa ndhawu yo hlayisa vadyuhari yi fanele ku ve i ya lava dyuhaleke lava nga riki na vona vana kumbe vatukulu.

Hileswaku vana va tekiwile la a nga ri na vona kasi van'wani va tekile se va tshama etindhawini ta vona a nga ha ri na muhlayisi kasi hi mavonelo ya mina a swi fanele hinkwavo vana vakokwana va burisana leswaku va ta kota ku teka kokwana hambi swi koxa ku va cincana ha yena va ta kota ku n'wi hlayisa.

Hileswaku na vona va ti vona va ri va nkoka vadyuhari va ti vona va ri va vanhu loko va nga ha hlayisiwi vo twa onge a va ha pfuni nchumu hi leswi va nga dyuhara sweswo swi nga endla ku na mirhi va nga ha tsaki kasi va hetelela va nga ha xi voni na xikongomelo xa vutomi kasi xikongomelo xa vutomi hambi u dyuharile hi xa ha ri kona.

Leswi kokwana a nga ri na yena muhlayisi i fanerile yi swi mi yisa endhawini ya vahlayisi va vadyuhari hikwalaho u ta kota ku ntshunxeka i ta kota ku kuma vutshunguri a hlayisiwa hi ndlela leyi faneleke hikuza le na ku na vanhu lava leteriweke kahle hi ku hlayisa vadyuhari.

I ku phameriwa swakudya hi nkarhi lowu faneleke i ku nyikiwa na maphilisi i ku hlambisiwa i ku ku vulavula na vona vakokwana vakokwana va titwa va tsaka loko va kuma munhu wo wo vulavula na vona evuhlayisi byo fana na lebyo byi va endla va ri va nkoka.

leswi nga hambana hi swona hileswaku nhlayiso wa le kaya kokwana i hlayisiwa hi vanhu lava tivaka ivi lava tshembaka na vona lava n'wi hlayisaka va n'wi tiva va fanele ku n'wi rhandza va swi tiva swa ku ri kokwana i lava yini i vabya yini kasi le ku hlayiseni kumbe ka tindhawu to hlayisa vadyuhari a va n'wi tivi kokwani hi vanyingi vakokwani lava nga kona hileswaku u kota ku nyika munhu ha wun'we ha wun'we swilaveko swa yena swi nga ha lava matshalatshala kasi loko a ri le kaya i ta kota ku pfuniwa hi vanhu va ndyangu.

Un'wana na un'wana la nga le kaya i na vutihlamuleri byo u kuma vukorhokeri bya le kaya ngopfungopfu ka lavakulu la se va nga na ntokoto

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi fanele byi hakeriwa hi mfumo hi tanihi ntolovelo ku fana na home based care hi yona mfumo leyi fanele ku pfuna va lava tirhelaka le kaya.

I xa nkoka ngopfu i ku lehisa mbilu hikuza lana i vulavula hi vadyuhari vadyuhari va lava ku lehiseliwa mbilu eka swin'wana na swin'wana hi yona mhaka lava tirhaka ku hlayisa vakokwani va fanele ku va na xikili xo lehisa mbilu.

Hi fanele hi landzelerisisa hi ta kota ku vona swa ku ri vukorhokeri lebyi a byi kumaka i bya le henhla ku fikela kwihi hi ta kona a ku pfuna.

Hi loko vanhu va ndyangu va ri kona kumbe a ri kona loyi a nga ta kotaka ku hlayisa vadyuhari hi ndlela yoho yoleyo loyi a hlayisaka a nga kota ku wisa kumbe ku famba a ya kaya kumbe ku kuma ndlela yin'wana yo wisa.

A swi koteki ku vona vumunhu bya le ndzeni bya wun'wana hi ndlela yoleyo ku fanele va ringiwa loko va tisa ka swakudya na vona va fanele ku sungula va vadya hi yona ndlela ya ku pona kumbe hi ku tikuma na u tshama ni munhu wo wo tshembeka.

Le bya le kaya byi antswa ngopfu ku tlula bya le kaya ra vadyuhari sweswo swi tikomba hi ndlela leyi vukorhokeri byi fanele byi famba ha yona hikuza le kaya kokwana i langutane na swirho swa ndyangu swa yena naswona lava n'wi hlayisaka a va heli matimba hikwalaho ka ku hlayisa munhu wun'we kumbe vambirhi kasi va le kaya ra vo hlayisa vakokwani va hlayisa vanhu vo hlayanyana sweswo swi va heta va hela mbilu kumbe va hatla va karhala.

Loko swi ta emhakeni ya mirhi a va fanelanga va ti tekela xiboho xo ti nwela hi voxe loyi a n'wi hlayisaka e kokwana i fanele ku va yena la nga ni vutihlamuleri malungana na mirhi hi yena a mi nyikaka hi nkarhi hi yena a tiyisekaka ku kokwana i nwile e e mirhi lowu ku nga ri ku n'wi nyika yena a ti tshamela na wona a ti phuzela hi yena hikuza swi nga ha endleka a rivala kumbe a nga ma phuzi.

Minkarhi yin'wani ku xava lava hlayisaka va tlilayente hi swakudya hi ndlela yaleyo va nga ha swi kota ku hlawula swin'wana na swin'wana leswi va nga swi dyeki vakokwani va swi papalata hi ndlela yoleyo va ta kota ku sirheleliwa tanihileswi va nga va sivela ku dya swakudya leswi nga riki na rihanyo.

Ku vulavula na swona swirho swa ndyangu hi swi nga pfuna loko hi kota ku vulavurisana hi ndlela leyinene hi nga kota ku humelela xiboho lexi fanaka ngopfungopfu lexi nga ta vuyerisa vakokwana kumbe vadyuhari.

A nga kona loyi a tivaka vumundzuku bya ku ri ku ta endleka yini ndlela leyi i nga i nga tshama i nga karhateki hi leswi nga ta endleka hikuza a hi nge koti ku engetela vutomi bya hina loko hi vilela kasi loko hi karhateka hi swilo swa sweswi hi nga kota ku lulamisa rihanyo kumbe i kota ku nwa murhi lowu faneleke handle ko vilela hi vumundzuku.

A swi kona swo tlula ku wisa mihleketo ndzi ngo ringeta ku ti nyika nkarhi wo etlela kahle ndzi kota ku wisisa miehleketo no kuma matimba ivi hi hala tlhelo ndzi vona ku ntirho wa mina wu famba hi ndlela ya kahle sweswo swi ta ni endla ku na vumundzuku ni tirha hi ndlela ya kahle ni nga karhali kumbe ku hela matimba.

I i ndlela ya kahle yo hlayisa vadyuhari na vanhu vo lamala sweswo i i ndlela leyinene le va nga yi sungula ku hlayisa vanhu lava na vona va ta titwa va va ri vanhu.

Hi leswaku tanihileswi va nga vakulu se va dyuharile a va ha ri na matimba yo va va ti hlayisa hikwalaho e mfumo wu fanele wu nghenelela u ta kota ku pfuna vanhu lava na vona lava nga lamala a va koti ku ti endlela mitirho leyikulu va ta kota ku tihlayisa hi yona mhaka mfumo wu fanele u va pfuna.

Hikuva ndzi tiyiseka leswaku laha mutini i na hina muhlayisi loyi a nga a langutaneke na yena mudyuhari ivi a kota ku vona ku maphilisi i ma teka kahle hi nkarhi swakudya i na swona wa hlamba eka hinkwaswo leswi lavekaka eku hlayiseni e vadyuhari.

Ina u fanerile ku va nyika mali ya mudende hikwalaho ka leswi va nga lamala i va nga kotiki ku tiendlela mitirho leyi nga ta va hlayisa kumbe yi nga ta va endla va eneriseka evuton'wini hi ndlela yoleyo mfumo wu fanele wu va seketele xikombiso loko van'wani va tshove mavoko va nga ri na mavoko va nga ha tirha hi ndlela yihi so mfumo u fanele u nghenelela ko kwalano.

Ina ni yi vona yi ringanile hileswaku hi leswi va nga dyuhala kumbe va nga limala a va na swilaveko swo tala ntsena njhe i ku ambala ni ku xava swakudya ni ndhawu yo etlela loko u vo kuma swoswoleswo swa swinharhu swi nga va swi enerile so hi yona mhaka na yona mali leyi ya social grant yi va ringanile.

I doh a a swi phakeli kahle hileswaku e mikarhi yo tala vanhu va le tliliniki a va koti ku seketela vanhu lava vabyaka va va hlayisa hi ndlela ya kahle vona a vo tilavela ntirho leswi va nga kuma ntirho a va ha wu endli ntirho wa vona hi ndlela leyi va faneleke ku endla ha yona.

U fanele u tiyiseka leswaku vanhu va hlayisekile sweswo va nga ha swi endla hi swa ku va famba lomu makaya va cheka vona vadyuhari ni vanhu van'wana lava lavaka mpfuno wa etitliliniki kumbe ku horisiwa mavabyi hi ndlela yoleyo va nga ha va ku kota ku va kuma.

Yona yi pfuna ngopfu lomu makaya hileswaku loko munhu a vabya ngopfu a nga koti ku ya fika eswibedhlele leswikulu loko matliliniki la lamatsongo ma kota wona ku mi teka munhu loyi a vabyaka va mi fambisaka swibedhlele leswikulu a ta kota ku kuma vutshunguri hi ndlela leyi enerisaka.

Ina va fanerile ku va na tona hikusa swa humelela swilo swa xihatla xa kwala na kwala loko voko loko etliliniki yi ri kwala kusuhi va nga ha kota ku kuma mpfuno hi xihatla ku va na tliliniki ya le kule kumbe xibedhlele xa le kule lava nga kotiki ku fikelela sweswo swi nga ha endla swa ku ri munhu a lahlekeriwa hi vutomi hikwalaho ka swibedhlele swa le kule.

Swi nga ya hi xilaveko i xa nkarhi wolowo kumbe leswi swi langutaneke na mavabyi wowolawo swin'wana swi nga ha lava leswaku ndzi endla matshalatshala yo n'wi pfuna tanihi ti-oxygen kumbe ku n'wi nyika maphilisi kumbe ku n'wi nyika mati swi swo swi hambanile ndlela yin'wani leyi ni nga yi tirhisaka i ku kombela muakelani a hi fambisa na ha rindze e ambulance kumbe movha a hi ta a yi kota ku yi veka kona le tliliniki.

Mikarhi yin'wani hileswaku tona ti-ambulance leti ti ve eka ndhawu yin'wana kumbe e tindhawu leti ti nga kona to va le kule na la ku nga humelela e nghozi hi yona mhaka a ti hlwelaka ku fika hikuza a swi a hi ntolovelo a ti nge he vi ekusuhi hikuza na vona vanhu lava va tirha kasi na swibedhlele swa kona swi le kule.

Ku na tindlela to hambanahambana hi xikombiso loko ku yiwa emasangwini va nga ha ambala e e tijazi ta masangu kumbe va ya va tekelela maphilisi ya yona HIV na AIDS sweswo swi nga ha pfuna ku mavabyi lawa ma sirheleleka kumbe ma nga yi mahlweni ma n'wi hlupha munhu yelweyo.

Doh a swi fanelanga va va vatsongo leswaku ri mavabyi loko munhu a vabya i lava mpfuno hi xihatla hi yona ndlela vatirhi va fanele ku va va vanyingi leswaku va ta kota ku pfuna muganga kumbe munhu loyi a vabyaka hi nkarhi wolowo loko vo va vatsongo a va nge koti ku hlayisa vanhu hikuza loyi a nga ha va a langutane na lweyi se va hela kasi vanhu lava vabyaka va ha tele.

Ku fanele ku va ni vatirhi vo tala leswi vanhu va ha rindzele ku kuma mpfuno ku fanele ku va ni van'wani vatirhi lava fambaka eka tilayini va ta kota ku pfuna vanhu hi mati kumbe ku vona munhu loyi a vabyaka ngopfu loyi a lavaka mpfuno hi nkarhi wowolowo.

Ku fanele ku vekiwa vatirhi van'wana lava nga ta tirha hi ku kambetela ku vatirhi lava tirhaka i vutshunguri va wu endla ntirho va tirha xana ke loko vanhu lava va ri kona i ntirho u nga ha ya emahlweni va nga tirha va nga tshami.

Hikwalaho ka timali leswi swibedhlele swa mfumo swi nga hakerisi e timali vanhu a va na tona timali hala ka swibedhlele swa vanhu leswi nga riki swa mfumo swi lava e ximalana ku u kuma vutshunguri kasi vanhu lava vabyaka a va na yona mali hi yona mhaka va ha tsutsumela hala ka lexa mfumo.

Hi leswi va wu endlaka kahle ntirho ka ti-private healthcare leswi va tirhaka hi hi mali loko u humesa kahle va wu endla kahle ntirho wa vona kasi hala ka ti-public kona va hola hi hi mfumo loko e vanhu va vabya a va na mhaka hi vanhu vona va na mhaka na ntirho wa vona hikokwalano a va wu endle kahle ntirho wa kona hi yona mhaka ti-phurayivhete ti ya ti durha.